E thusa badiri fa ba felelwa ke mosebetsi gore ba nne le madi a ba kgonang go iphidisa ka one fa mosebetsi o fela ba ba kubile ko mosebetsing, mme inshorense eno e ba thusa e le ruri gonne go botlhokwa gore ba ipatele kgwedi le kgwedi.

Ee ke bona gore NSFAS e dira sentle gore e kgatholole baithuti gonne gona le baithuti ba e leng gore ba kgona kwa magaeng a bo bona, batsadi ba bereka ba kgona go ba patelela ba bereka sentle. Mme gona le ba e leng gore bana ba teng ga bana batswadi kgotsa batsadi ga ba bereke mme ba batla go tswellisa dithuto tsa bone. Ka ntlha e ke bona NSFAS e dira sentle gore e kgetholole bana, mme e thuse ba ba sa kgoneng ba ba kgonang batsadi ba tlile go ba patelela ga ba sena madi ba kgona go ya mabenkeleng ba adime madi, ba tla patela kgwedi le kgwedi gonne ba bereka.

Go botlhokwa e le thata gore ga o tlile go dula fo fatshe o na le madi a gago, a tlileng go go thusa mo botshelong mme o dutse fatshe o sa ye mosebetsing e botlhokwa e le ruri.

Go botlhokwa thata gonne go a thusa gore motho a kgone go dira mabaka a gagwe a tlhokang madi a a mopalelang. Mme fela batho ba ka tsaya dikgatho tsa go fokotsa boleng ba teng ka go patela kgwedi le kgwedi, mme ba patele sentle kgotsa ba patele kwa godimo ga e le gore motho ona le madi a a fetang a o.

Ee ke tlhopa puo gonne go botlhokwa e le thata gore o seka oa i kry-a o dira diphoso kgotsa o dira diphoso tse di sa tlhokeng ka madi a gago a bofelo o a bereketseng boima.

Tlhokego ke pasa ya gago le proof-u ya kwa o dulang teng mme ebile go botlhokwa thata ebile le gore o bule bank-a, e o itsing gore o tlile go e kgona fa madi a gago a tsena, mme ebile ga e gore madi a le mantsi e kgotsofatsa wena o le mong wa yone.

Di inshorense dingwe ga o tlogela ga di go duele, mme go madi ngwaga le ngwaga go a thusa gore fa o tlogela mosebetsi o bo o itsi gore o na le madi a tlileng go go thusa ntse o dutse kwa gae. Mme madi a o oa le bank-a kgotsa inshorense e o itsing gore o tlile go e tshepa.

Molemo ke bona e le go romela madi gareng ga di bank-a gonne ena ya go romela madi ka go tshwana le bo di eWallet o kgona gore di pin tsa teng tse ba go rommeletseng tsone di expire, kgotsa motho o kgona go utswa dinomoro tse ba go send-etseng tsona gontsha madi kgotsa wa romelela motho fela ka go tlola nomoro e le nngwe ya mogala o a gago.

Diakhaonto nngwe le nngwe e na le madi a o ne a e leng gore e a goga fa madi ko go ona, jaaka fa o baya madi a kwa godimo go na le diakhaonto tse di gogang madi a kwa go dimo fa madi a gago ale kwa tlase e goga madi a kwa tlase.

Ke gore o dire bo nnete gore e dula e na le madi, o dule ntse o madi ko go yone, o seka o a e tlogela e sena madi e sena sepe mme ntse o e berekisa.

Ke berekisitse pasa yaka ya maina a ka, ka berekisa le proof-u ya kwa ke dulang teng, pampiri ya go bontsha gore ke dula kae. Mme molaetsa o ke nang le o ne for o senang akhaonto ke gore a ye kwa bank-eng ka bonako a ye go bula akhaonto, gonne madi a dulang kwa bankeng a bonolo tota go na le madi a dulang kwa ntlung. A kwa bank-eng a kgona go tsalega kgotsa a bolokesegile go na le a kwa ntlung, sengwe le sengwe seka direga ba ka a utswa kapa ntlo ya tšha di dintsi dilo tse di tla diregang a ye go bula akhaonto ya bank-a.

Ke gore ga ba na madi a ditlhwatlhwa mme ebile ga ba kgone le gore ba ka tswa ba tsamaye ba ye kwa ntle ba berekisa madi a bone.

E ama ba ditšhaba thata gonne ga bakitla ba dira madi batho ba berekisa madi a bone kwa ditlhwatlhwa, mme go ntsi ga batho setse ba rata ditlhwatlhwa go fitisisa ba ditšhaba.

Di amana botlhoko le bone ka gonne di ba tseela madi a le mantsi mme fela motho o a dirisang tsela a ka e dirang gore go ithusa kgotsa go fokotsa ditshenyegelo tse, ke gore a berekise madi a kwa tlase mme a seka a goga ga ngata ka letsatsi, a seka a ya kwa mabenkeleng a berekisa karata ya gage ga ngata-ga ngata, a ntse a dira dilo tsa go tshwana le bo go swiper kgotsa go goga.